Dikgomo di ka rekelwa furu le letswai, gore di kgone go nna le dikotla tse di tlhokang mme di bulelwe di ye go ja ko nageng, mme ka gore naga ya rona gantsi ga ena bojang jo bo itekanetseng, mme gore di kgone go tshela nako e telele, di ka tlhabiwa ka dose e tlhokagalang nako le nako, gore di kgone go tshela nako e telele di tekanetse di sa tshabelelwe ke matlhoko.

Sa ntlha o tshwanetse go dira dipatlisiso ka sejalo sa rooibos, gore se tlhoka eng ga sa tlhoke eng gore se kgone go gola sentle, mme o dire gore mmu wa gago o na le dikotla tse di maleba tsa go ka lema rooibos, o dire gore mmu wa gago o dule o na le metsi ka dinako tsotlhe, mme e se metsi a mantsi ebile o seke wa itima metsi.

E ka thusa ka gore, fa o nosetsa ka mekgwa e mešwa e, ga o dirise metsi a mantsi, o dirisa selekano fela se se tlhokegang mo dijalong tsa gago. Gao, fa o nosetsa ka mokgwa o le o re o tlwaetseng, o feleletsa o dirisitse metsi a mantsi mme o feleletsa o noseditse dijalo tsa gago phetelelo, di be di feleletsa dišwa.

Fa o dirisa metšhini for thobo ya gago, ke bona go le botoka thata gonne, o kgona go kotula dijalo tsa gago ka bontsi, o be o sala o tlhompa nako, go na le fa o dirisa matsogo go kotula dijalo tsa gago, mme fa o dirisa motšhini go kotula dijalo tsa gago, motšhini ga o dire mmereko o montsi ga o tle go tlhoka gore o phute, ke dilonyana tse nnyane fela tse o tlang go di phutha, mme go fokotsa le matlakala mo o phutelang teng.

Maungo le dijalo tse di farologaneng jaaka sepinatšhe, khabetšhe ke tsone tse di siametseng botsogo jwa rona, mme gore balemirui ba netefatse gore dimela tsa bone di gola sentle, ba tshwanetse go netefatsa gore mbu wa bone o na le di nonotsha tse di siameng, mme ebile ba nosetsa ka dinako tsotlhe le gore ba na le molemo o bolayang diboko, dibokwana tsa mbu tse di jang dijalo.

Ke akanya gore temothuo ya diphologolo e amega thata mo tlhokegang ya dijo tse di tswang mo diphologolong, gonne tshwanetse gore go tlhabiwe diphologolo tseo gore go tle go kgone go kry-we dijo tse di tswang mo go yone, jaaka di-cheese-e, jaaka mašwi le jaaka nama. Yanong se o, se ama thata temothuo ya diphologolo ka kakaretso, gonne ga di kgone go atela ko pele.

tshwanetse o itse gore sejalo sa rooibos se tlhoka eng e, segolo jang manontsha wa mbu le gore o se tlhokomela jang, le gore se nosediwa jang fa o lema, o seke wa se lema fela o sa itse gore tshwanetse o sa tlhokomele jang, le gore o se nosetsa yang, dinotsha tsa teng tsa mbu ke eng.

Fa go na le morwalela mo ditseleng, dijanaga ka bontsi di a senyega, mme balemirui bone ba ka leka go baakanya ditsela tsa bone ba dire merogo e thibelelang metsi gore e nne merwalela, mme ba dirile dikampa tse di tshelang metsi a o, gore ba tle kgone go a dirisa mo nakong e e tlang, go nosetsa dijalo tsa bone.

Makhubu a mogote a bakwang ke tlelaemete ka go fetoga, a dira gore dijalo di robiwe ka pele, di robiwe pele ga nako, gonne mogote o montsi o bolaya bokete jwa dijalo. Ga se dijalo tse dintsi tse di kgonang go emela mogote o feteletseng, jaanong balemirui bone ba ka batla di-sail-e go thibeletsa mogote o montsi o, ba reka le di-tent-e tsa temo go tshireletsa mogote dijalo tsa bone mo mogoteng, ba di apesa.

Ke tla mmotsa gore ba itshireletsa jang fa ba ya thobong, le gore ba dirisa eng go nontsha mbu wa bone gore dijalo tsa bone di kgone go gola di itekanetse, di na le dikotla tse di tlhokagalang mo mmileng le gore diphologolo tsa bone ba di tshola jang mo polasing gore di dule di itekanetse le gore ba di sireletsa yang mo matlhokong a diphologolo, ka dinako tsotlhe.

Fa go dirisiwa menontsha ya tlhago, go tla fokotsa thata-thata ditlamorago tsa go fetoga ga tlelaemete, gonne go tlabo go dirisiwa di, monontsha wa tlhago, o itiretsweng eseng monontsha o tlang go kgotlhelelang tlelaemete, e dira le gore mbu o fetoge. Fa o dirisa monontsha wa gago o itiretse ka makaka ka ba a dijalo tse ontseng o di dirisa, o dirisa monontsha go tshwana le motshotelo wa diphologolo tsa gago tse o di ruileng, go tla thusa thata go na le gore o dirise monontsha o dirilweng ka di matšhini.

Ke ne ke tla epa mokoti ke leke go ntsha metsi ko tlase ga lefatshe kgotsa ke ne ke tla beeletsa metsi ka dinako tsotlhe fa pula ena, gore ke tle ke kgone, ke tle ke kgone go nosetsa fa ke sena metsi.

Rooibos e diriwa ya ka herb mo dilong di le dintsi mo dijong, mo ditlolong e dirisiwa ya ka setlolo se se bankanyang letlalo, fa letlalo la gago e kare le omeletse, o dirisa setlolo sa rooibos, o tlhapa ka molora wa teng, o be o itlotsa mafura a teng, gore letlalo la gago le nne borethe.